Ziyahamba kakhulu ene abantu bayazijabulela njengoba zi-trend-a bayazijabulela, bayazithenga, bayasapoza, abantu bathenga into abayithandayo ngesikhathi abasifunayo, azikho zimbi zinhle .

Bangasebenzisa izimoto ezibhadala amanani aphasi hhayi laphezulu, kuze nabo bazoba nemali ethiwa i-profit kulapho kulo mkhakha wezimpahla.

Ngingabuka imoto or iloli lethutha kangcono ezethatha zonke lezinto ene lebiza ngamanani aphansi.

Kumele bawahlolisise kuthi lawo mathayimithebulu ebhasi kufanelekile ukuthi angaba kuleyo bhasi, kuleso sikhathi ize iyofika lapho iya .

Kuhlanganisa kwezingcono zabantu abadala kwenza into iphumelele, kwenza yonke into iphumelele, uyakhona umuntu kuzeni umenzele la .

Amabhasi ngiwo lawo avamile ukuthutha abantu abadala kuze baye lapho bafuna kuya khona ene bafike baphephile, bazizwe bahleli kahle kulawo mabhasi nabaya esontweni.

Amathebula amabhasi bekangiwo la bekahamba kahle aba nekuphepha emigwacweni, avamile ukuthi afike ngamahora lapho aya khona .

Ukuthi abantu beba mlandela kakhulu lapho ngithutha khona imali impahla kaloliwe, bantu bayigade kakhulu impahla kaloliwe usebungozini .

Abantu besonto awubabizi imali engaphezulu ubabiza ngemali ephasi nabayeka enkonzweni, kumele ubajabulise kakhulu, bakusapote nabo wenza imali .

Ukuthi abagibeli bahlukahlukene ene abagibeli bathanda kakhulu ukusebenzisa nobutsotsi kumele sicinisekise ukuthi konke kuphephile, konke ku-right awukho obugebengu kulezo .

Amathayi amavili kuze ibhasi ihambe icinisekisile kutsi konke ku-right kwamabhasi.

Amakhaya ayasala awodwa ngobe bantu bathutha kakhulu baya kulezinye izindawo, ene babhekana nobukhulu nekuguga kakhulu kula makhaya ngoba bayawashiya, abantu benza into abayifunayo ngesikhathi abasifunayo. So, kwezekuthutha kuba yimbangela lembi lesinye isikhathi kuba yimbangela lenhle ngoba awazi ukuthi umuntu why asuka kuleyo ndawo aya kulenye indawo ayohlala kuyona.

Ukuhamba ngebhasi kuba nemthelela omuhle kakhulu ngobe ufika ngesikhathi, la oya khona ufika uphephile azikho izinto ezimbi ezenzakalayo ebhasini elijwayelekile, nabagibeli bayahloniphana. Abagibeli ababhemeli ebhasini bayahlonipha, benza yonke imigomo yasebhasini lekufuneke bayilanzele wonke umuntu olapha ebhasini wenza lokumele .

Kungaphatamisa kakhulu ngoba abantu sebazonaka ukuthi imali yezimoto zezithuthwayo ziyanyuka, abantu angeke bazakhona ukuthenga izimpahla eziningi ngoba imali angeke isaba yiningi ngaleyo ndlela ukuthi bebathenga ngayo.

Kungaba nomthelela kakhulu kokunciphisa kwezikhathi zokuhamba ngobe impahla kaloliwe isuke isengezwe kwezimali .

Ziyihlukumeza zihlukumezeka kakhulu ikhampani yami ngobe kumele kube ngimi okhokha imali yema-toll, kube yimi othenga imali yapetiloni kuze ngifake kulezi thutha zami ezithutha imithwalo. Kuyangithikameza kakhulu kulolu daba .